Swihlawulekisi leswi n'wana a faneleke ku ve naswona ku va mutswari na yena a swi vona leswaku u humelerile eku kuriseni ka n'wana wa yena n'wana swi laveka a va a dyondzekile, n'wana swi laveka a va a ri na swilo swa yena hambi a nga dyondzanga hikuva a hinkwenu a hi nyikiwanga ku fana laha misaveni kambe na yena a va a ri na mabindzu ya yena a va a ri na miehleketo yo karhi yo kota ku ku endlela mutswari wa yena swilo swa kahle a humesa mutswari wa yena enhluphekweni loko ku ri ku mutswari wa yena a hluphekile a va a ri n'wana wo xixima vatswari hambi ku nga ri mutswari loyi a nga mu tisa misaveni a xixima wun'wana na wun'wana loyi a mu vonaka a ri mutswari ku nga ri mutswari ntsena hambi vanhu va tintangha ta yena na vona a va xixima hi swona leswi endlaka mutswari a ku u humelerile eku kuriseni ka n'wana wa yena n'wana wa xi hlonipa i wa nkoka swinene, n'wana wa ku tiva i wa nkoka swinene.

Ku dyondzisa n'wana ndlela yo endla mintirho ya le kaya wa hambi ku ri wanuna kumbe ku ri waxisati i ku va a wu swi tivi leswaku u ta va u ri kona evuton'wini bya vona ku fikela kwini xo sungula hambi u va wa ha hanya n'wana wa wena wa xinuna loko a hetile xikolo swa laveka leswaku na yena a ya dyondza ekule loko a dyondza ekule swi lava a swi kota ku ti hlantswela timpahla, swi lava a swi kota ku tlilina kamara ya yena swi lava a swi kota ku ti swekela swakudya xikan'we no ayina timpahla ta yena kambe loko u nga n'wi dyondzisanga a nge swi tivi na yena wa xisati swa laveka leswaku a kota ku sweka hikuva wa xisati ngopfungopfu hi vona lava va swi va faneleke ku hlayisa va xinuna hi swa mintirho ya le kaya hikokwalaho wa xisati swa lava a kota ku sweka leswaku na loko a tekiwile u nga khomi hi tingana va vulavula va ku n'wana wa yena a nga swi koti ku sweka.

Minkhuvo yo basisa leyi endliwaka endzhaku ka xilahlo ka ndhavuko wa hina i ku va endzhaku ka loko va heta ku lahla munhu va vuyela emakaya va ya hlantswa timpahla hinkwato ta le mutini hambi ti chakini kumbe ti basile swi laveka ti hlantswiwa hinkwato timpahla ta vanhu va le ka muti wolowo leswaku ku kota ku basa laha mutini, swin'wanyana ku hangalasiwa timpahla ta mufi, timpahla ta mufi swi laveka ti hisiwa kumbe ti nyikiwa van'wanyana endzhaku ka loko va va va tlhaverile mbuti kumbe homu leswaku ku hlantswiwa hi yona hi swona leswi endliwaka ku basisa nakambe loko u heta ku lahliwa.

Ntirho wa munhu endyangwini loko a ri karhi a kula wu ya wu cinca loko u yi ri karhi u kula swi laveka se u tiva leswaku endyangwini ku laveka u kuma ntirho leswaku u ta kota ku hlayisa ndyangu wa wena kumbe swin'wanyana loko u ya u kula tanihiloko ku ri swi fana na mintirho ya le kaya loko u ya u kula swi lavaka na wena se u dyondza ku sweka, u dyondza ku hlantswa, u dyondza ku ayina u dyondza swilo swo tala ntirho wa wena wu ya wu ya mahlweni loko ku ri mutswari mutswari loko a ya a kula a nga ha endli swo hlantswahlantswa swo ayina ayina ntirho wa yena i ku famba masin'wini a rimarima leswaku mi kota ku dya swifaki nakona mi kota ku hanya hi swakudya swa le masin'wini hikokwalaho ntirho wa munhu endyangwini wa cinca loko a ri karhi a kula un'wana na un'wana u va na ntirho wa yena endyangwini

A ndzi ta titwa ndzi nga tsakanga swinene hikuva na mina masiku ya vona yo velekiwa a ndzi wa rivali naswona loko vona se va rivala siku ra mina ro velekiwa byi ta kombisa onge a hi vanghana va xiviri hikuva a nga kona munghana wa xiviri loyi a nga rivalaka siku ro velekiwa ra munghana wa yena hikokwalaho swi nga ndzi va ndzi ta va ndzi nga titwi kahle swinene hikokwalaho ka swona hikuva vanghana va wena hi vona va faneleke va tsundzuka siku ra wena ro velekiwa leswaku va kota ku ku tlangela na wena u tsaka hinkwenu mi tsaka hikuva na wena wa tlangela siku ra wena ro velekiwa swi nga ti komba onge a va ndzi rhandza naswona a va na a va yi ngheni ya mina a va na nkingha na mina hikokwalaho ka swona.

Loyi a nga na vutihlamuleri ngopfu eku hlayiseni ka vana eka ndhavuko wa hina i manana hikuva manana hi yena wa nkoka swinene evuton'wini bya n'wana, manana hi yena a nga ku tisa laha misaveni hikokwalaho i swa nkoka leswaku ku va ku ri yena loyi a a ku hlayisaka u ze u kula, manana hi yena loyi a swi tivaka leswaku i yini swi ku faneleke, manani wa wena a nge ku lahli evuton'wini hikokwalaho hi yena loyi a nga na vutihlamuleri ngopfu eku ku hlayiseni, manana wa wena a nge pfuki na siku na rin'we a ku endle swo biha a swi tiva leswaku leswi swi ta vavisa n'wana wa mina, manana wa wena u ku kurisa kahle hi nhlonipho hikuva hi yena a nga ku tisa ka misava leyi, hi yena a swi tivaka ku vava ka ku ku tisa ka misava leyi, hi yena a nga tshama tin'hweti ta nkaye u nga tshama tin'hweti ta nkaye eka yena hikokwalaho manana wa swi kota ku ku hlayisa hi ndlela leyinene.

Xivangelo xa mina xo kala ndzi nga swi lavi ku sweka guxe, i ku va guxe ri hatla ri onhaka swinene. Naswona loko u swekwa guxe eka nkhuvo wo fana na lowu, guxe i swilo swin'wana swo hatla swi thyakisa vanhu. Munhu swi laveka loko a dya swona a dya hi vukheta naswona ndzi vona swi nga ta endla hikuva a ndzi nge swi koti ku va vanhu va ndzi vulavula va ku ndzi va swekela swakudya swo onhaka. Naswona swakudya leswi ndzi nga kotaka ku swi swekaka, ndzi nga kota ku sweka muroho wo chela timanga, muroho wa wo chela timanga wa kahle, xipinichi tanihiloko va lava swakudya swa ndhavuko. Tihove to cheliwa timanga hi swona leswi ndzi nga swi kotaka ku swi sweka tanihi swakudya swa ndhavuko, leswin'wana swi ta landzela endzhaku swo fana na nyama na leswin'wana.

Tidyondzo ta nkoka leti ndzi nga ti kandziyisaka i ku va a rhanga hi kurhula, ku dyondzisa vana kurhula va nga se langutana na mpfilimpfilu i swa nkoka. I ku va va kuma swintshuxo xa win win. Va tlanga ntlangu wa xiendlakalo ku fana na rock paper scissors. Va kombela mpfuno va onhisa va va lunghisa leswi swi va hlundzukisaka. Va vulavula hi hi yona va tirhisa switatimende swo vula marito lama ku e-e, va cincana kumbe ku avelana. Hi yona ndlela leyi ndzi nga va dyondzisaka leswaku va lulamisa timholovo hi kurhula naswona ku lulamisa timholovo hi ku lwa a hi swona. Hi swona leswi ni nga ta va byela swona leswaku a va vulavula a va tshame hansi va vulavurisana va kota ku kuma lunghiso.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku nkoka wa mavito ya swivongo i swa nkoka swinene eka ndhavuko wa hina, ku va munhu a tiva xivongo xa yena swi kota ku n'wi komba ndlela swi kota ku n'wi tivisa leswaku a swi tiva leswaku u huma kwini, naswona u ya kwini. Loko a hlanganile na swiphiqo swo karhi laha tindleleni wa swi kota ku wa swi kota ku tiva leswaku u ta ya kwini loko a lava ku pfuniwa. Loko ku ri hi ku va u lava ku tirhisa swa xintu swo ya vulavula na va le hansi wa swi tiva leswaku u vulavula na va le hansi va xivongo xihi wa fanele a swi tiva leswaku ku xi hlahlatela u xi hlahlaterisa ku yini, leswaku va ta kota ku nwi twa a ta kota ku pfuneka. Hikokwalaho ku tiva swivogo i swa nkoka swinene, naswona loko u ri munhu u tiva swivongo xa wena u kota ku pfuleleka tindlela swilo swa wena swi famba kahle laha misaveni tanihi ku ya hi ndhavuko wa hina.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga nyikaka munhu loyi a nga pfumeriki eka Vukreste, i ku va ndzi n'wi tsundzuxa leswaku hambi a nga pfumeli ka Vukreste a pfumela eka swa ndhavuko swa swa swikwembu kumbe swin'wanyana. Swa laveka leswaku a tiva Yeso hikuva Yeso hi yena a nga lwela swidyoho swa hina, naswona Xikwembu hi xona xi nga hi tumbuluxa ka misava leyi tanihiloko Vukreste byi vula tano. Hi swi leswi ndzi nga n'wi tsundzuxaka swona leswaku a tshama a swi tiva a swi tsundzuka masiku hinkwawo, leswaku na loko siku ra yena ra makumu ri fikile a tshama a swi tiva leswaku ku ta humelela yini hi vutomi bya yena. Ni n'wi tsundzuxa na swilo leswi nga le ka bibele, leswi bibele yi vulavulaka ha swona. Hi leswi ndzi nga tsundzuxaka munhu loyi a nga pfumeleliki eka Vukreste.

Ndzi nga dyondzisa n'wana wa mina mintirho ya le kaya hi ndlela leyi yi faneleke. Hikuva ku va ndzi n'wi rhumela a tikhombeni ndzi vona ku nga ha ri ndlela leyinene swinene, hikuva ndzi va ndzi n'wi rhumela leswaku a ya a ya xaniseka. Tikhomba ndzi vona onge ti xanisa vana naswona vana van'wanyana vana va masiku lawa a tikhombeni a va ha dyondzi swona leswi khale tikhomba a ti dyondzisa swona, loko va vuya hi le tikhombeni no lava ku tirha mintirho ya le kaya a va swi lavi swa vona i ku famba va hangalaka tiko hinkwaro, va nga ti tivi leswaku va endla yini va endla swilo swo huma endleleni. Hikokwalaho ndzi vona onge ku ti dyondzisela yena ku endla mintirho ya le kaya hi ndlela leyi faneleke hi swona swi nga n'wi pfunaka ni ku papalata ka swilo swo tala swa laha misaveni swo ka swi nga yangi hi kona.

Swiambalo leswi ndzi nga va xavelaku swona swa ndhavuko eka lava va xisati ngopfu hikuva vana va mina i va xisati ni nga va xavela xibelani hileswaku va ta kota ku fambafamba va cinacina ha swona naswona xibelani xi kota ku va xi hi komba leswaku hi mpela hi Matsonga

Hi ku twisisa ka mina ku hambana ka vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na muchado na vuhlalu lebyi ambaliwaka hi tin'anga ta ndhavuko i ku va vuhlalu lebyi ambaliwaka hi tin'anga byi hava ti-colour to tala ngopfu tin'anga ti ambala vuhlalu lebyi byi nga na ti-colour to ta to tshuka to basa kambe vuhlalu lebyi ambaliwaka hi swa nkhuvo wa ndhavuko ku fana na muchato wu na ti-colour to hambanahambana leti kombisaka ntsako xitshopana basa hinkwato ti-colour hi kona ku hambana loku ndzi vonaka onge xa kombisa.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi leswaku vuhlalu lebyi ndzi nga byi faka laha nkolweni lebyi ndzi nga ti rhungela ndzi rhunge hi ku famba ndzi lava ndzi sungule hi ku famba ndzi lava kutani ndzi famba ndzi faka ndzi fakafaka hi rin'werin'we vuhlalu lebyi byo hambanahambana ndzi langutisa ti-colour leti a nga vula leswaku ku ta ambaliwa tona eka nkhuvo wa yena wa vukati hikokwalaho ndzi swi endlisa xisweswo ndzi faka vuhlalu hi rin'we rin'we ndzi nga tirhisi swilo swo tala kambe ndzi tirhisa mavoko ya mina a ku na swo tala leswi ndzi nga swi endla hambiloko o lava leswaku ndzi n'wi dyondzisa ndzi nga n'wi dyondzisa ku endla.

Leswi a ndzi ta n'wi hlamuselisa xa xiswona i ku va xo sungula ndzi nga n'wi komba leswaku a sunguli a boha bandi kumbe jersey a masengeni ya yena a ringeta ku vona ku va loko a cinisa a masenge ma cina xana ke kutani ndzi n'wi nyika xona leswaku a ringeta ha xona ndzi nga n'wi kombisa xisweswo.

Vavanuna eka ndhavuko wa Vatsonga va ambala swikhumba swa swo rhungiwa leswi swi nga endliwa hi hi swikhumba swo swiharhi swo hambanahambana kutani va ambala swikipa swo basa va va khoma tinjhovo.

Xiambalo lexi ambariwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i xibelani tintangu ta ti colour colour xikipa xa ti-colour colour kumbe tintangu to rhungiwa hi vuhlalu na vuhlalu byo hambanahambana lebyi nga endliwa hi ti-colour to hambanahambana kutani va boha a nceka ehenhla na wona wu fambelana ni swiambalo leswi va nga ambala swona va heta va boha na duku i xiambalo lexi ambaliwaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i General Muzka ndzi yi rhandza hileswaku loko eku kuleni ka mina ndzi kule vatswari va ri karhi va chaya tinghoma ta yena ku ciniwa ku hlanganiwa tanihi family hikuva a ti va tsakisa na mina ti hetelela ti ndzi tsakisa hikokwalaho hi yona nqambi leyi ndzi yi rhandzaka eka Vatsonga hi yena loyi a endlaka leswaku mindyangu loko yi hlanganile vachaya tinghoma ta yena ku tsakisa naswona ku tsakiwa endyangwini hikokwalaho ndzi rhandza yena General Muzka hikuva i wa wu tiva ndhavuko wa Vatsonga u yimbelela hi ririmi ra yena kusukela le kule a nga hlanganiseli no hlanganisela u yimbelela hi Xitsonga ntsena.